Ke tlo lokisetsa nama e besitsweng, chakalaka, papa le coslo. Le dijo tse ding tse ratwang haholo ha ona le mokete, ke tlo baka dikuku ke bake le khekhe.

Ee, ke rata seshweshwe hobane ke seaparo sa setso se bontshang botle, boitukisetso le boikokobetso ba basadi ba mo Africa.

Ke nahana hore batswadi ba bang ba re ha bana mabitso ao, hobane ba utlwile bohloko, ba ferekane, kapa ba swabile. Mabitso ao a bonahatsa maikutlo a bohloko ao, ba bileng le ona nakong eo ngwana a hlahileng.

Ee, ke bona e le kgonahalo hobane, bao re fuwang sebaka re ka kopanya matla, re le baahi, ra aha ka mekgwa e metjha ya tshebedisano ho aha bokamoso bo betere.

Dikereke di fapane hobane batho, ba toloka bebele ka ditsela tse fapaneng. Ba latela meetlo, ditlwaelo le pono tse fapaneng tsa borapedi. Kaofela ba ntse ba sebeletsa ho rorisa Modimo a le mong ka tsela eo ba e utlwisisang.

Tumelo ya rona e bapatsa bophelo ba setso le semoya. Ho rapela, ho bina le ho hlompha badimo ho re fa botsitso le botshelo bo nang le . Le ha e le hore re na le dikereke tse fapaneng, ke kopane ka tumelo e le nngwe ho Modimo.

Dikolo tsa lebollo ke karolo ya bohlokwa moetlong wa rona, hobane di fetola bashemane banna. Ka ho ba ruta boikarabelo, tlhompho le setso, le ha mmuso o sa be teng ho di laola ka botlalo.

Boetapele ba setso ho tlama setjhaba, hobane borena bo ipapisitse le meetlo le botho. Ho thusa ho rarolla di kgang ka kgotso ebile ho boloka ditumellano tsa setso.

Ke motho ya ratang ho ithuta ka ditso tse fapaneng hobane, ho ntlafatsa kutlwisiso ya ka ya lefatshe. Hape ke rata ho ruta batho ba bang ka setso sa Basotho hore ba se hlomphe.

Re hloka thuto, mesebetsi le mananeo a tshehetso bakeng sa batjha, hore ba kene ditjhabeng tse ntle ke hore ba bone bokamoso bo betere ho fapana le bokgopo.

Ke tla pheha papa e bosweu, nama ya nku e besitsweng, chakalaka, moroho wa spinach le beetroot le setampo se nang le dinawa. Dijo tse netefatsang mokete wa lebollo ka monate le hlompho.

Ee, ke dumellana le polelo eo hobane lebollo, ha le fele ka ho seha feela empa le ruta boikarabelo, hlompho le bohlale, tseo di etsang monna wa nnete.

Ee, kea tseba. O qala ka ho bedisa metsi, o kenye bupi hanyane le hanyane o ntse o suthisa hore o se ke wa bopa mokgakgo, o phehe ho fihlela o teteane, ebe o tlohela hore o phehe ka bonolo ho fihlela o butswa.

Ho phehela ka ntle ho hloka mollo kapa , pitsa, kapa grill metsi le dijo. Ho besa mollo o be o beha pitsa hodima mararo kapa grill, o phehe dijo ka hloko o ntse o ba le tlhokomelo hore, ho se tjhe kapa ho se senye dijo. Ho monate hobane ho ama tlhaho.

Ba bang ba matswalla kapa ba boreneng, ba atlehile hobane ba sebetsa ka thata. Ba kopanya matlotlo a lelapa, ba sebedisa lefatshe hantle, ba ithutile ka moruo. Ha ba bang ba motse ba be ba ahella menyetla kapa ba sa kopane ka morero o le mong.

Ho ntsha mahadi ho bohlokwa hobane ke tsela ya tlhompho pakeng tsa malapa. Ho bontsha boikarabelo le ho tiisa kamano ka moetlo. Ke kgokahano ya semmuso e bontshang hore lenyalo le hlomphiwe le amohetswe.

Ee, nka ba amohela hobane ba bontsha kutlwelo bohloko le tshehetso. Le hoja ke sa tsebe ka nnete hore ba rumuwe ke Modimo, ketso ya bona e bontsha lerato, tumelo le mohau.